Ee, go ka nna molemo go leka merogo e sa tlwaelegang, jaaka beterutu ya masimo. Morogo wa leroto le telele merogo e nang le phepo e oketsegileng mme e ka thusa go fapatsa dijo.

Diapole di tsaya lobaka lo loleele pele di ntsha maungo, mme dipanana tsone di potlana go tshola.

Ditamati di tlhokomelwa ka metsi le letsatsi. Di jalwa ka peo di mo masimong mme di roba fa di butswe ka mmala o mofubedu.

Peo e thata e tshwanetse go betsa kgotsa go kolobeduwa pele ga e jalwa. E golang mo mafelong a mangwe e sa tlhoke metsi a mantsi. Makala a kgaolwa morago ga dingwaga di le pedi ho fitlha di le tharo. Makala a o meletswa a omisiwa go nna mmala o mofubedu. Rooibos e lomamisetswa mo metsing a belang o newa jaaka tee.

Rooibos e molemo ka gonne ga ena caffeine ena le antioxidant. E thusa pelo mala le letlalo, gape e ka newa ke batho botlhe go akaretsa bana.

Tse dikgolo ka climate change dintsi le malwetsi ditshenyegelo tse di kwa godimo go tlhokega metsi. Mathata a mmaraka le go tlhokega badiri.

Maungo gompieno ga wa fela ka tlholego go dirisiwa le mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng. Maungo o ka fetoga dijeme matute. Maungo a omisitse go dipolokelo di-flavour le ditlhare tsa tlholego.

Maungo o diriswa go dira di-flavour tsa tlholego. Tse di senang mo dintweng matlapa a le dirwe. Maungo itseng go diriswa mo dikukung, diphaphatheng, di-pudding le dingwe. Ditlhatlhobo dora tharabololo tse di mo maungong di ntshiwa go dira ditlhotlhomiso tsa botsogo, ditlhare tsa tlholego go tsaya di-essence tsa go diriswa mo di-costemetic-ng.

Merogo e e lengwang thata mo lefatsheng ke ya mofuta a o kgonang go gola mo maemo a a farologaneng. E sa tshware ke malwetse e na le phepho e e rategang le e e bolokang ka nako e telele.

Dithoro le mabele ke dijo tsa motheo dijo tsa phologolo. Moneelo wa ikonomi, metsi a phepo le karolo ya setsi mme mabele a e kgethile ka gore a kgona gola mo mafelong a nang le komelelo.

Nna ke nagana gore, ge ba ge go rotloediwa ka wine farming. Go boleleliwa ka selo se, jaaka diterebe tseo di gogiwang ko mo setlhareng. Mo e leng gore gape di a gatiwa di abelwa ka gare ga dikgurumelwana tseo e leng gore ka mogare ga tsona go tlhabe go na le nako ya go beiwa. Mo e leng gore di tla nna di a dula sebakanyana kgotsa ge di fetsa go tswa ke mo e leng gore fa di a tseiwa. Di tshelwa kwa mo botlolong go mme di a isiwa ko dimarakeng jale ka a majalwa a mangwe le a mangwe.

Deteining tsa rona mo lelapeng go botlhokwa gore go nne le metsi. O nne le lefelo le e leng gore le rata dimela go tshwana le mahea gape gape go tlhokega gore o nne le dilo tsa go tlhokomela go tshwana le dilo tse di thusang go tlosa tsona dintsi go ba dikhukhwane mo dijalong tsa gago. Gape go tlhokega gape gore o nne le di diriswa tse di tlileng go go thusa go lema ka tsone. Gape gape go tlhokega gore o nne le nako e leng gore o tlabe le yone go ka tlhokomela ona di dilo tse o tlabeng wena o leng wena motho o di lemang mo godimo ga yona teini ya gago.

Go lemiwa ga rooibos go thusa biodiversity, go boloka mobu le tikologo sentle le go fokotsa ya mekgwa e e kotsi.

Dijo tseo ke tsa dithoro ke lehea, ke raese le yona korong. Korong gore gongwe e re thusa ka go dira ona moroto a ka re e le moatlhodi wa yona flour e leng gore baka ka yone dikuku. Raise yona e ya re thusa gobane ke e nngwe ya di-carbohydrates, ebile mahea a re thusa a botlhokwa mo setsong sa re nama ha re a šhumisa go dira bona bupi bo e leng gore re ja ka bona letsatsi le letsatsi.

Di itse ge ke jala rooibos ke gore, a na mo ke jalang gona go na le metsi. A na mo ke jalang go nna rooibos e ka e tla atlega. A na mo ke jalang gona ga gona dilo tse eleng gore di ka senya yona rooibos.

Sejalo sa go tshwana le yone rooibos. Ke sejalo se e leng gore mo se lemileng teng se atlega, ebile ba se se ntsi tota. Ke re go le jalo sejalo se jaaka rooibos se tlhoka gore ge o le wena o le mo molemi ga o kgone go se tshwara ga botse o kgone go se utlwelela, go mme o beele nako ya sona gore se tle se atlege.

Rooibos e šhumišiwa ka mekgwa e mentsi tota. Mekgwa ya go tshwana le go tshela ka gara tsona di tlola. Ditlotla tse ntsi tse di leng gona matsatsi a na ke tse e leng gore di na le le di assistance tsa rooibos ebile gape le ka gara tsona dijo o kgona go berekisa tsona di tatso. Tse di na leng rooibos go baka tsona dikuku go ba go dira tsona di-pudding, gape e dirisiwa go sefara se e leng gore se tla tshwara mmele wa gago re a botse ka re rooibos e na le mekgwa e mentsi e tlhokomelang go mmele wa motho.

Dišwa tsa go šhumisa yona merogo go tshwana le go di šhumisa ka rera tsona di-processed food go ba tsona di tlolwa go diriwa tsona di-powder gape le ka gare ga tsone dijemo ke mekgwa e mentsi e e leng gore merogo e šhumisa ka gona.

Ee, nna ebe nkaya ko mabenkeleng ka boa ke rekile tsona dilo tsa go tshwana le ke ra yone merogo ya go tshwana le spinach-e. Spinach-e se na le maatla thata spinach ke ditala tse e leng gore di fa mmele maatla, gape ne ke tla re ka lona merogo ya go tshwana le lerole gobane lerotle ke lone le a ga mmele ebile le fa mmele maatla. Gape go tshwana le tsona ditamati. Ditamati ka di dirisa go ira tsone disopho ya gape le tsone di eiye nka di berekisa go dira tsona disopho e ya ba e le gore ke dira dilo tse e leng gore di tla fepa mmele.

Technology e ama temothuo le kgwebo ya maungo ka lebaka la hore dilo tse ntsi malatsi ana di berekisana technology. Go thoma ka yone peo go fitlhela e ba sone setlhare. Tse eleng gore go tla go ona dimaung go dirisiwa dilo tsa go tshwana le yone metšhini eo ya thekenoloji. Go ka diriwa dijalo di sentse go dira dilo tsa go tshela kare ga tsona di tlola, go wa rona go e omisa le go e dira ka raga tsona di-powder tse eleng gore ra di šhumisa matsatsing ana.